Ṱalutshedza uri miṅwenda a thi na nahone if hu na iṅwe suggestion ya khwine ine a nga i ita kana a nga vhona uri zwi nga vha zwo fanela uri ndi vhe ndo ambara zwiambaro zwi re tsini nahone zwi songo tea u ṱutshelesaho kule na vhane vho ambaraho zwa sialala.

Zwi ngaho tsindi zwine zwi itiwa nga mikumba, ndi zwiṅwe zwa zwiambaro zwine nda ḓivha uri zwi ambarwa nga vhathu vha tshinnani na dzi hemmbe dzedzi dzo itiwa luzwa lwa ṅwenda.

Musi ro ambara zwiambaro zwa sialala vhuṱamboni vha vha vha khou amba nga zwiambaro zwa mvelele ine a bva khayo, sa miṅwenda, mikhase na zwiṅwe zwiambaro zwo fhambananaho zwa mvelele dza vhaṅwe vhathu.

Muthu wa munna u ṱalusiwa nga u ambara marukhu, futhi zwithu zwi no nga dzi tsindi sa nga miṅwenda na mikhasi nangwe a satu Zwi ambara. Ndi zwone zwo no ṱalusa muthu wa munna hune nda bva hone.

Ndeme yazwo ndi u humbula sialala na u humbula sa vhunga tshiṅwe na tshiṅwe tsha kha sialala tshi na zwine tsha amba sa maṅwe ha malungu hu na vhu thivhela vivho vhune u ambara hezwo zwithu u vha u khou ḓi humbula zwa murahu no u ḓivha mvelele.

Mufumakadzi o maliwaho u tea u ambara zwikete zwilapfhu zwi thihaho pfhuralelo nahone u tea u ambara dzi bugu nṱha ha ṱhoho, u tea u dovha a ambara miṅwenda.

Ndi ya kuambarele ku ku ku ṱalusa sa vhunga muthu a tshi kona u ambara nga nḓila ine a pfa o takala ngayo nahone o fushea ngayo so nṋe kuḓifarele kwa muthu ku a ṱalusea na nga kuambarele kwawe.

Mivhala ya fuḽaga i sumbedza fuḽaga ya fhano Afrika Tshipembe, kha miṅwenda ri vhona rainbow nation. Ndi zwone zwithu zwine nda zwi vhona.

Ḽi sumbedza muthu o no ḓipfhesesa muvhili wawe nahone o no ḓiandasiṱena na u ḓiṱhonifha ene muṋe, no sa u ḓishona. Ndi zwone zwithu zwine nda zwi vhona nga sheḓo.

Kuambarele kwa muthu hu na zwine zwa amba zwone, na ṱhonifho ine ya vha hone khayo, u ndi u ya nga kuvhonele wanga.

Hai nṋe a zwi thu tou vha zwithu zwine nda nga tou ri ndi u sa ḓithogomela kana u ḓi dzhena, vhaṅwe vha zwi ambara ngo ḓifara na u vha proid nga vhuvha havho, zwi bva nga kuhumbulele kwa muthu musi a tshi ambara zwenezwo zwiambaro.

Sumbedza lunyadzo na u sumbedza u vhona u nga hoyo muthu o ambaraho hezwo zwiambaro ha ḓivhalekani, a vha ṱoḓi u pfhesesa zwine hoyu muthu a khou fhira khazwo kana kupfhesesele kwawe ku ambara zwenezwo zwiambaro, ndi vhona u nga ndi heyo nyimele ine vhathu vha ṱanganisa nayo.

A vha nṋe ndi nga ṱoḓa u pfhesesa kuitele kwawe kwa zwithu nahone ndi mini tsho mu ḽidaho afho arali hu zwithu zwi sa ḓivhalekani ndi nga si mu tendele a tshi ḓi dzhenisa khazwo mara muhumbulo wawe wo wo kuna zwi vha zwi right.

Duthu dzedzi like dzi vha dzi comfortable, tsindi zwino a dzi tsha tenda ngauri dzi a shonisa nyana no tou ri hu vha hu si tsha tou vha safe sa tshifhingani tsha kale.

Lavhelela uri muthu a tshimbile a sa shoni nahone o ḓifulufhela ngeno nyambaro yone ine kha tshifhinga zwino i tshi ita uri u tshimbile u khou shona.

Mvelele i nga vhulungiwa musi vhana zwikoloni vha khou vha na tshifhinga tshine vha tea u fhiwa uri vha ite zwa mvelele na u humbudziwa zwa mvelele. Mahayani vhana vha tshi tamba a vha humbudziwe zwakale, ndi u tou tendela uri vhana vha ḓiphiṋe misanda na hoṱhe vha tshi khou humbula zwakale.

Ndi vhona a na ngudo sa vhunga a tshi ḓisa ṱhalutshedzo ya zwine muthu a tea kana a tshi bvisela khagala like a vha a songo dzumba tshithu.

Siyalala he ḽo vuwa ahee ahee pembela, vhunzhi ha nyimbo dzo vha dzi tshi imbesiwa tshigombelani, ndih one hune ra dia jojo tshilangano ahee huwee jojo, tsheri yanga ndi pfharekano.

Musi u tshi bika tshidzimba u thoma nga u vhilisa mavhele o sinḓiwaho, wa bikela ṋawa na phonḓa thungo musi zwi tshi vho vhibva kana zwi tsini wa zwi ṱanganisa fhethu huthihi wo shela na muṋo, wa zwi ṱanganisa wa koḓela na nga nḓuhu dzo dzo sinḓiwaho arali u khou ṱoḓa tshidzimba tsho koḓeliwaho.

Zwi na vhuṱhogwa vhunga zwiḽiwa hezwi zwi tshi nga fhedza zwi khou vha zwiṅwe zwiḽiwa zwi si tsheho na vhaḓuhulu vhashu vha wana vha sa zwi ḓivhi arali vha vhana vha sa funḓedziwe, so zwi na vhuṱhongwa uri vhana vha funḓedziwe hezwi u bika hezwi zwiḽiwa.

Tshidzimba, ndi funa thophi, madovhi, nda dovha hafhu nda funa na maranga hezwi zwiḽiwa ndi zwi funa ngori zwi na mutakalo nahone ndi tshi zwi ḽa a zwi nkonḓela u zwi shenga. Ndi ḽa nda wana ndo takala na u fura ndo fura.

Zwiḽiwa zwi ngaho thophi ine nda i bika nga mafhuri musi ndo a khatha nda a bika u swikela a tshi vhibva nda ṱanganisa na mugayo. Ndi dovha nda ḓivha zwidzimba hune ra ṱanganisa dzi nḓuhu, mavhele na dzi phonḓa. Nda dovha nda tou ḓivha dzi zwikoli zwine zwi bikiwa nga maḓi na mavhele, maranga.

Kha zwiḽiwa zwi fanaho na dovhi u thoma nga u bika muroho wau, wo no vhibva wa kona u sinḓa nḓuhu wa dzi wa dzhia nḓuhu dzo sinḓiwaho wa dzi shela, wa rinda wa rinda sa musi hu khou rinda vhuswa. Ndi hone u tshi vha u khou bika dovhi ḽau.

Thophi ndi i funa ngauri i ya mpha mutakalo ndi tshi i ḽa, zwikoli ndi a zwi funa zwi na mutakalo nahone zwi a ḽea, zwo leluwa. Ndi funa zwidzimba nazwo ndi zwi funa ngauri zwi a nḓifhela.

Wa zwiambaro zwi fanaho na miṅwenda i ne ita zwithu zwi nonga mikhas, i na dziṅwe dza dzi rokho na zwiambaro zwa vhanna sa dzi hemmbe i dzine dzivha dzi na mi phentsho ya miṅwenda.

Ambara zwiambaro zwa sialala, wa vha wo khethea nahone u tshi kona u vhonala na u bvela phanḓa.

Ndi zwa ndeme sa vhunga zwi tshi humbudza vhathu sialala na vhana vha zwino vha ya kona u ḓivha vhubviwa havho.

Naho na labi ḽa ṅwenda ḽine ḽa vha na mivhala yo fhambananaho, kana yoṱhe i re kha folaga ya Afrika Tshipembe.

Vhaṅwe vha ri maṅwe malungu ndi a u thivhela vivho, maṅwe ndi a u ḓisumbedza uri u muvenḓa, na u metshisa na miṅwenda yau kana u ṋaṋisa lunako kha zwiambaro.

Sa vhunga vhana vha tshi ambara dzi tsindi, vhafumakadzi vha ambara masheḓo, ngeno miṅwenda i tshi vha i tshi fana sa vhunga hu tshi to dzhiiwa miphetsho ya yeneyo miṅwenda ya ya rungiwa kha dzi hembe dza vhanna kana dza vhatshinnani.

Zwiambaro zwa sialala zwa tshivenḓa zwi ri sumbedza vhuthii hashu sa Afrika Tshipembe.

Nga u ambara nga maḓuvha a zwi mima kana a special a zwiambaro zwano ṱoḓa onovho vhuṱambo. Tshiṅwe hafhu u tshi fhedza u zwiambara u zwi vhea fhethu ho vhulungeaho hune wa ḓivha uri ho tsireledzea.

Ri tshe zwikoloni ho vha hu tshi vha na maḓuvha ane ra tendeliwa hu ḓo ro ambara zwiambaro zwa sialala hune u wa vha u tshi to ṱongela vhukuma hanefho sa vhunga u tshi vha wo ḓi sumbedza nga nḓila dzoṱhe.

Yo ṱuwisa kuambarele kwa zwiambaro zwa sialala vhunga vhunzhi ha vhathu vha si tsha tou takalela zwa sialala vha tshi vho funa zwavho muthu munzhi.

Hune nda dzula hone vha funa zwa musalauno u fhira zwa sialala . Sa vhunga zwa musalauno hu zwiambaro zwine vha kona u zwi zwiambara vha pfa vha khomfothabuḽu wo ḓi geḓa u fhira zwa vhakale kana zwa mvelele yashu.

Zwiambaro zwa dzirokho dza tshizwino zwithu zwi fanaho na mikhazi, vhunzhi hazwo zwi vha zwo ṱuṱuwedzwa nga zwiambaro zwa tshizwino hune vhathu vhaya kona na u ḓi rungela tshikhipha zwi tshi zwino vho shumisa miṅwenda.

Swa vha vhona dzi fesheni ubva kha nyandadzamafhungo vha funa u dzi tevhelela, zwiṅwe havhu zwitshi kho itiswa nga u ṱuṱuwedzwa nga vha ḓivhalea sa vhunga vha tshi vha vha tshi ṱoḓa u fana na vho kana u ambara navho, sa vhunga vha tshi zwi ambadzwa nga nḓila ine ya tamisa.

Zwi tshivha zwi zwiambaro zwavhuḓi, sa vhunga u tshi kona u vha wo humbula zwa tshizwino na u ṱanganyisa na zwa kale.

Vhulungiwa u fana na tshikhipha zwo sia mikombo nnḓa zwo rungiwa nga miṅwenda, ngeno vhuṅwe ha dzi rokho dza dzi fesheni vha tshi shumisa miṅwenda kana u to dzhenisela lu phendelo lwa miṅwenda kha zwiambaro zwavho.

Zwa fesheni, zwi a vhonala nga labi ḽa hone ngeno zwa sialala u tshi zwi vhona nga labi ḽazwo na mivhala a i yelani ayi fani.

Sa vhunga muthu muṅwe na muṅwe atshi funa u vha phanḓa kana u bvela phanḓa kha vhaṅwe, hezwi zwi a vhonala musi wo ambara miṅwenda u vha wo bvela phanḓa lune na vhaṅwe vha vhathu vha ya zwi tama.

Ya zwa hashu zwine zwavha zwiambaro zwa tshivenḓa, sa vhunga vha tshi zwi sumbedzisa na zwiambara nga nḓila i tamisaho.

I kha zwoṱhe huṅwe i ya phumula, huṅwe i sa phumule sa vhunga vha mvelele ya kale vha tshi kona u shumisa fesheni dza tshizwino u bveledzisa zwiambaro zwa mvelele ya kale.

Vha Tshifumakadzini zwi katela zwikipa zwi siaho mikombo nnḓa na zwikete zwi pfhufhi, ngeno kha vha tshinnani a khou ḓivha mabokhathi na dzi hembe.

Zwi zwithu zwavhuḓi sa vhunga zwi tshi ḓo tambudza vharengi vhunga naho zwo gonya vha nga si to kona u to ṱalela ḓuvha ḽoṱhe vho ambara zwa sialala, nga maanḓa kha tshifhinga tsha zwino.